Swilo leswi tibangi ti swi tekelaka enhlokweni loko munhu a endla xikweleti ku ri nkarhi wa yena wa masungulo hileswaku u tirha kwini naswona u hola mali muni naswona mali leyi a yi a yi kombelaka u ta kota ku yi hakela hi tinyangha tingani.

Ndzi nga vutisa swivutiso swo fana na ku mali ya kona loko yi tswala yi tswala vungaki naswona ndzi fanele ku hakela swikweleti leswi hi tinyangha to ringana tingaki.

Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti i limit leyi wena n'winyi u nga ta va u tisetele yona kumbe u nga va ku ri ntsengo wo karhi lowu wena n'winyi u nga ta va u tivekele wona ku ri hi nyangha yo karhi ndzi lava ku tirhisa mali muni.

Xikongomelo xo vanhu va kombela mali yo tlula mpimo i ku va mali yo tlula mpimo yi pfuna vanhu lava endlaka mali yo tala hi nkarhi wun'wani ku olovisa ku hakela switirhisiwa leswi va swi tirhisaka emabindzwini ya vona.

Ku xaviselana ka forex i ku tirhisa mali ya ti-currency ta ku a ti fani naswona vanhu va swi tirhisa ku xava swilo ematikweni ya le handle va swi tisa ematikweni ya vona.

U fanele u swi tiva leswaku loko u ri na ten rhandi ya la Afrika-Dzonga loko u ri etikweni ra Zanzibar yi worth-a vungaki u fanele ku cinca mali ya wena u ya ka ti-rand ya u yisa eka mali ya le Zanzibar u swi tiva ku mali leyi u nga ta va u ri na yona yi ta va yi ringanela ku xava swilo leswi u swi lavaka eZanzibar u cheka na ti-price kumbe ntsengo wa swilo swa le a Zanzibar.

Vafambi ni van'wabindzu lava tirhisaka mali ya matikomambe yi va khumba hikuva loko mitsengo yi kha yi cinca or mimpimo ya mali yi kha yi cinca leswi va va swi kunguhatile kumbe leswi va va ka va swi hleketile kumbe mpimo lowu a va ri na vona ku xava swilo etikweni rin'wana swi ta cinca hikuva currency kumbe inflation rate ya tiko lera rin'wana yi va yi cincile leswi vulaka va ta boheka ku xava ku durha loko inflation rate yi tlakukile.

Leswi u faneleke ku swi endle loko u lava ku pfula akhawunti ya le bangi i ku famba na na pasi kumbe ID khadi ya wena ebangini yeleyo leswaku va yi ku pfulela akhawunti naswona leswi u faneleke ku swi fikelela i ku ri nyangha yin'wana na yin'wana u chela mali yo karhi leswaku va ta kota ku teka ti-monthly fee leti va tekaka tanihi bangi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku pfula akhawunti ebangini ya ka Capitec hikuva ebangini ya ka Capitec ta kona a ti durhi ntsengo wa kona wu le hansi naswona loko akhawunti ya wena yi ri ka negative a va vu charge ti-overdraft.

Ndzi nga n'wi vutisa hi ti-monthly fee leti bangi yeleyo yi ti charge-aka nyangha ni nyangha. Xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa hi interest rate leyi va yi chelaka loko ndzi bangi mali ya mina eka bangi ya vona. Xa vunharhu ndzi nga n'wi vutisa hi tindlela leti va nga na tona to sivelela ku yiviwa ka mali ya mina.

Akhawunti ya cheke i mali leyi munhu a tsalelaka munhu papila or phepha ro karhi leswaku a ya ebangini a ya teka mali yi hambanile ni akhawunti yo hlayisa mali hikuva akhawunti yo hlayisa mali i akhawunti leyi munhu a yi pfulaka ebangini yo karhi leyi a chelaka mali ya yena kambe akhawunti ya cheke i akhawunti leyi u yi tirhisaka ku nyika munhu mali.

Ndzi nga vutisa hi interest rate leyi va yi fakaka eka mali ya wena leyi u yi chelaka loko u faka mali ya wena eka ti-fixed investment ndzi nga vutisa hi ti-monthly fee leti va ti chajaka nyangha na nyangha.

Yibangi ti lava adirese ya vutshamo loko u pfula akhawunti leswaku loko o lomba mali eka vona va swi tiva ku loko mali ya vona u nga yi hakeli va ta ku kuma kwini naswona vumbhoni lebyi lavekaka bya matsalwa i papila leri humaka ka manucipality.

A swi ta ndzi endla ndzi titwa ndzi hlundzukile swinene naswona ndzi ta n'wi a ndzi ta vulavurisana na yena hi ndlela yo kahle ndzi n'wi vutisa ku ri hi ndlela leyi ndzi nga ta yi tirhisa ku kota ku pfuneka.

E-e ndzi nge n'wi nyiki adirese ya mina leswaku a yi tirhisa hikwalaho ka ku loko o ya a ya lomba mali kumbe loko bangi yi n'wi n'wi lava va ta ta le ka adirese ya mina naswona leswi vulaka leswaku yindlu ya mina or property ya mina yi ta va yi ri ka yi ta va yi ri ekhombyeni.

Swivangelo leswi endlaka ku ri vanhu va pfula tiakhawunti ta le bangi hileswaku va lava ku hlayisa mali naswona van'wani va swi pfula hikuva va lava ku swi tirhisa etindhawini leti va tirhaka ka tona leswaku va kota ku hola ka tona.

Ndlela ya kahle i ku veka mali ebangini hikuva loko wo veka mali ehansi ka matirasi ya wena loko yindlu ya wena yo tshwa swi vula leswaku mali ya wena na yona yi ta tshwa u nge he yi kumi naswona loko ko nghena swigevenga va ta ku yiveni mali ya wena na yona swi vula ku va ta yiva kambe loko u veka mali ya wena bank yi ta va yi hlayisekile.

Xivangelonkulu i ku ti-bank to karhi va swi tiva leswaku ri loko munhu a lava mali swa xitshuketana u fanele ku tirhisa mali leyi yena a nga yi veka ebangini naswona if u ta va u veke mali ya wena ka ti-fixed investment va ta ku charger mali yo karhi loko u humesa mali liya.

Ndzi nga n'wi vutisa if va na akhawunti ya vadyondzi if they have a student akhawunti naswona ndzi nga n'wi vutisa hi mali leyi va yi chajaka nyanga na nyanga naswona ndzi nga n'wi vutisa hi interest rate leyi va yi fakaka eka mali leyi ni yi fakaka ka ti-investment akhawunti.

Swi fanerile ku hlayisa mali hikuva loko u tikuma u ri ka xiyimo xo tika u nga tiyimiselanga u nga kota ku tirhisa mali leyi u nga yi hlayisa loko nkarhi wu tika.

Ndzi nga va khorwisa hi ku va komba ti-app leti nga le ka tifoni leti pfunaka ku bangi ndzi va komba na tindlela leti va nga ti tirhisaka ku hlayisa mali ya vona efoyinini.

I ku tirhisa password yo tika eka cellphone ya wena eka bank app ya wena naswona u fanele ku teka mali ya wena u nga yi veka ka main akhawunti u yi veke ka ti-saving account leswaku loko munhu a lava ku withdraw mali ya wena yi va yi nga ri kona ka ti-main account.

Hikuva va lava ku tirhisa magoza ya weak security, ku tirhisa password ya power hi ku ringana security yo olova kumbe instruction leyi nga tsandzeki swi endla swikombiso swi olova ku thoriwa.

Mabangi ma hakela annual fees ku tlula ku tirhisa khadi ku veka mali leyi ri nga netiweke ku khoma maintenance ya akhawunti. Ku nga tirhisi khadi a ku vuli leswaku akhawunti yi tlhela yi hundzuka. Mali yi hakeriwa hi ku landzela contract.

Cancellation ya khadi. Loko u pfala khadi ra xikweleti hi nkarhi lowu hlawulekeke hi bangi, ma-payment yo karhi lama nga hakeriwi nkarhi lowu ku katsa annual fee ma nga tlherisiwa hi ku helela.

Leswi simple hakela mali ya kahle hi lembe na lembe. Swi olova ku tlula hundred rand to five hundred ku ya hi bangi ni contract. Business swikweleti swa business swi nga hakeli hakela mali leyi yaka mahlweni hi ku ya hi benefit ni insurance.

I ku lawula akhawunti Annual fee yi pfuna bangi ku sirhelela ku tirha eka akhawunti, ku hlayisa record, ni ku endla book keeping. Ku humelerisa ka benefits. Khadi leri nyika benefit tanihi reward points, travel packs, protection and access to credit limit.

I annual fee mali ya lembe na lembe, interest rate, credit limit reward and benefit.

Ku tirhisa khadi ku hakela balance loko u nga hakeli full balance hi nkarhi, interest rate yi ta hakela eka balance leyi a yi ta a yi nga hakeriwanga.

I limit ya khadi ra xikweleti kumbe mali leyi u faneleke ku yi hakela siku na siku.

Swi vanga ku lahlekeriwa hi ti-benefits, ku hisiwa ka credit score, ku lawula cash flow, ku va ka ti karhatela, ni ku nga koti ku fikelela expenses hi ku ya emahlweni.

U fanele ku va na identification document, proof of resident, proof of income, application form, credit history or report.

Ndzi rhandza ku kuma khadi leri ra xikweleti hikuva swi ta ndzi pfuna ku lawula mali ya siku na siku hi ndlela yo olova. Khadi leri ri ta ndzi nyika mpfuneto loko ku humelela mali yo dzhika, ku nyika access eka transaction online, ni ku nyika nkucetelo wa premium benefit ni reward point.

Passport leyi tirhaka, visa kumbe permit-i ya ku tshama, proof of address, referense letter kumbe introdution letter.

Akhawunti ya Capitec ti-deposit ti teka, a ti teki ni minete ku vona ka ka akhawunti ya mina loko ndzi deposit-e mali.

Akhawunti yo hlayisa mali u lawula mali ya wena, mali leyi u yi deposit-taka nga yi nga ha hakeli hi bangi. Kambe ka akhawunti ya credit, u tirhisa mali ya bangi leyi u yi tirhaka yi nga ri ya wena, naswona u ta hakela xikwama interest eka mali leyi leyi tirhaka.

Khadi ra debit i khadi ra bangi yi ku nyikaka yona leswaku u kota ku tirhisa mali ya wena leyi yi hlayisiweke eka akhawunti ya wena ya bangi. Hi ndlela ya ku hakela mali hi xihatla hi electronic ku katsa ku xava swilo ATM hi ku tirhisa mali leyi u yi deposit-aka eka akhawunti ya wena.

Ina ndzi nga tirhisa khadi ra mina ku xava swilo eka inthanete kambe, ku na swilo swin'wana swa nkoka leswi ndzi faneleke ku swi tiva. leswaku swi tirha hi ku tshembeka financial banking PIN, secure and transaction records.

Ndzi lahlekeriwile hi khadi ra mina ra debit, ndzi fanele ku nghena eka app ya mina ya khadi. Ndzi ri pfala leswaku loko munhu o thumba khadi ra mina, kumbe a ri kuma epatwini a tsandzeka ku ri tirhisa.

Munhu u tiva nomboro ya akhawunti ya yena ya bangi hi ku tirhisa swilo swo karhi leswi bangi yi swi nyikaka nomboro ya akhawunti. Yi identify-ya akhawunti ya wena leyi tirhaka ku rhumela mali ku deposit-a mali.

Khadi ra debit u tirhisa mali ya wena leyi deposit-iweke eka akhawunti ya wena. Khadi ra xikweleti u tirhisa mali ya bangi u kota ku xava ku tlula mali leyi u nga na yona.

Ndzi fanele ku fonela bangi hi xihatla, kumbe ku hlaya ti-transaction kumbe ndzi apulaya for replacement card.

I ndlela ya xikweleti leyi bangi yi nyikaka munhu. Munhu leswaku a kota ku tirhisa mali leyi yo tlula lawa a nga na wona eka akhawunti ya yena ya cheke.

Mali ya khomixini i mali leyi u faneleke ku yi hakela loko u xava nhundzu eka matiko ma le handle. I mali ya ntirho ya leyi bangi kumbe khampani ya mali yi khomaka tanihi hakelo ya ntirho wa yona.

Nkoka wo pfula akhawunti ya bangi i ku hlayisa mali, ni ku olovisa ntirho wo endla timali, ni ku hlayisa vuhlayiseki bya wena bya timali.

Ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula akhawunti eka bangi ya Capitec. Hikuva bangi ya Capitec, ti-moonthly fee or mali leyi va ku charge-ka yona e n'hweti yi le hansi swinene.

Swivutiso leswi a ndzi ta swi vutisa ebangi hileswaku ri ndzi na cheke leyi nga havaka mali naswona loko ndzi lava ku yi tirhisa yi nga ndzi charger overdraft a ndzi ta vutisa leswaku ri loko u tirhisa akhawunti leyi va ku charg-isa ku yini ti-interest rate na ti-charges leti va ku chajaka tona va ku chajisa hi ndlela yini.

Kokwani mi fanele ku humesa mali ya ti-charges ta bank leti va yi chajaka nyanga na nyanga naswona va ta mi va charger ti-interest rate loko mi humesa mali yo karhi eka bangi yin'wana na yin'wana.

Leswi swi pfuna leswaku ri munhu a kota ku saver mali ya yena hi kurhula nakona loko a ti pfulela akhawunti leyi a yi tsakelaka hileswi u va a ri na vuxokoxoko bya yona ku ri yi tirhisa ku yini leswaku swi nga ta n'wi pfunaka in future.

I munhu a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena loko a pfulile bangi a nga cheka app ya bangi yeleyo efonini ya yena ku leswaku u na mali muni kumbe a nga tirhisa ku dial tinomboro to karhi efonini ku cheka vuxokoxoko bya akhawunti ya yena ebangini yo karhi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku pfula akhawunti ya bangi ya le bangi leswaku ku ri mali ya yena yi ta va yi hlayisekile hikuva loko o va u va na mali leyi nga ha hard cash a yi guaranteed ku ri mundzuku u nga va u ri na yona hikuva va nga yiveriwa yona hi ku .

Leswi munhu a fanele ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya le bangi hileswaku u fanele ku tani ID card ya yena ni proof of residence.

Nkoka wa u va u pfala akhawunti ya wena loko u nga yi tirhisi hileswaku ri swa pfuna leswaku ri va nga ku charge ti-interest rate or ti mount life yi ta va ku charger ti vona loko wa ha ri tirhisa khadi leri leswi endlaka leswaku akhawunti ya wena yi ta tshama yi ri ka negative leswi ni nga ta endla leswaku va ku charger ti-overdraft nyanga na nyanga leswaku akhawunti ya wena yi le ka negative.

Tibangi to karhi ti koka mali yo karhi loko u va u humese mali leyi a yi ri ka fixed akhawunti hikuva loko u faka mali eka fixed akhawunti u va u ri na agreement na bangi leswaku u fanele ku humesa mali leyi hi masiku yo karhi u fanele ku va tivisa before masiku yo karhi kumbe ya nkombo before u yi humesa se loko u yi lava hi xihatla va fanele ku ku charger mali yo karhi.

Xivangelo lexi endlaka vanhu vo tala mali ya vona va yi veka eka fixed handle ko vona va yi veka hikuva loko mali yi ri ka fixed va swi tiva leswaku ri a va na access ka yona hi ku olova leswi endlaka leswaku loko u yi lava ku fanele ku yi request-a yo karhi leyi wena na bank mi nga va na agreement na vona kumbe loko yi lava ku hatlisa va ta ku charger mali yo karhi leswi endlaka kwale vanhu va kota ku bank kumbe ku seyivha mali kahle loko va yi veka eka fixed investment.

lawa munhu a fanele ku va teka ku a pfula akhawunti ya yena eka Capitec or ABSA kumbe FNB leswaku u fanele ku famba na ID card ya wena eka branci ya ya bank yeleyo ni proof of residence ntsena.

Vanhu va hlayisa mali yo karhi leswaku yo ka yi nga humi nkarhi wihi na wihi ku endlela leswaku loko vo va ka xiyimo lexi xi lavaka mali hi xihatla va va va ri na mali yo karhi leyi va nga yi seyivha.

Fixed deposit i akhawunti leyi munhu a yi tirhisaka ku endla investment naswona mali leyi u fanele ku va na agreement na bangi leswaku loko u yi lava u yi within seven days kumbe fourteen days loko u yi u yi withdraw namuntlha yi ta va eka akhawunti ya wena after fourteen days kumbe seven days naswona loko if u yi lava hi xihatla bank yeleyo va fanele ku charger mali yo karhi or ti-percent yo karhi ku va u yi kuma .

Loko ndzi kuma mali leyi kokiweke swi ndzi endla ndzi titwa onge bangi yo karhi a yi ndzi appreciate naswona ndzi rhanga ndzi vona leswaku ri xivangelo xo va mali yi kokiwa i yini loko ko va ku ri mina ndzi lave mali hi xihatla naswona mali ya mina yi ri ka ti fixed investment a ndza swi twisisa leswaku hi mina loyi ndzi nga wrong.

Mbuyelo yo pfula akhawunti ya bindzu swi endla leswaku u kota ku separate mali ya wena loko u yi kumaka ya personal inthanete na mali ya bindzu leswaku swi nga hlangani.

xo va munhu a pfala akhawunti ya le bangi hileswaku u va a nga ha lavi ku yi tirhisa bangi yo karhi leswaku kumbexana u va a nga ha ri na source of income.

ya hi deposit eka bangi leyi a yi tirhisaka eka muchini wo dirowa mali.

Swi kombisa ku ri mafambiselo ya bindzu ya kahle hikuva at the end of the day loko munhu u ri na agreement na yehe agreement yi fanele ku va agreement.

Loko u lavaka ku pfala tiakhawunti u nga tsala xikombelo xo pfala akhawunti eka tibangi hinkwato ku nga va ku ri National bank kumbe Standard bank kumbe u ya eka branch straight u ya kombela ku pfala akhawunti ya wena u va nyika swivangelo swo va u lava ku pfala akhawunti.